Ndzi vona swi tsakisa swinene hikuva mi va na swihungasi swo tala swinene. Naswona ma kota ku va mi bula hi swo karhi leswi swi nga kona, na swona.

Mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona eka masiku ya sweswi i ku va a va ha koti ku va va endla mindhavuko ya vona, naswona va va na ku hlekiwa leswaku vona va endla mindhavuko yo karhi. Leswi swi nga va khomeki kahle minkarhi hinkwayo.

I ku endlela leswaku loko wo tshuka u ri na xiphiqo naswona va ka va ntombi leyi u yi lovoleke, va va va karhi va swi tiva leswaku n'wana wa vona u le kwihi hi nkarhi wolowo naswona va swi tiva swa ku u hlayisekile.

I va malume hikuva hi vona lavakulukumba eka muti naswona hi swona leswi faneleke eka masiku lama leswaku hi vona va fanekele ku va va ti kuma va ri ku burisaneni hi mhaka ya malovolo.

Ndza pfumela hikuva swakudya leswi swi nga swa hala makaya, hi swona leswi swi nga na rihanyo ra le henhla swinene. Hikuva a swi zanga swi nga nghenisiwa emichinini leswaku swi kota ku hatla swi vupfa hi ku hatlisa.

Swilo swa nkoka i ku va u tiva leswaku ndhawu leyi u yaka ka yona ndhawu ya njhani, naswona ku fanele ku va ni ma-security ya nga ta endla leswaku mi nga tshuki mi mi kanganyisiwi hi nchumu wo karhi.

Ndzi ta mi tivisa leswaku eka siku ra namuntlha ndzi nge koti ku fika hikwalaho ka ku ndzi fikile late-i exitichini swa mabazi kambe ndzi kumile se ma sukile naswona, a ku na tithekisi. Ndzi nge koti ku fika eka siku ra namuntlha. Inkomu.

A va ha swi endli hikokwalaho ka ma xinguvalawa. Naswona vakokwani va sweswi, vana va sweswi a va ha koti ku tshama na vakokwana wa vona ehansi, va va hlayela mintsheketo hikuva vana va sweswi va na rincondzo ngopfu.

Ndzi nga swi tsakela ku va ndzi kumeka ndzi karhi ndzi swi sweka hikuva, swakudya swa ndhavuko i swakudya leswi swi nga kahle eka miri wa ya vanhu. Naswona i swakudya leswi swi swi nga na wa vulombe.

Hi ku vona ka mina ndzi vona swa ha ri na nkoka. Naswona swi endla leswaku vana va ta kota ku ku ku ku kula hi ndlela ya kahle naswona va va yile eka madokodela ya xintu ku va va ya dyondza leswi dyondzisiwaka kwale hi vavanunakuloni.

Mina hi ku ya hi mina ndzi ehleketa leswaku i ntiyiso hikuva papa, va swi kota ku va byela leswaku leswo karhi a swi endliwi, leswo karhi swa endliwa. Naswona va swi kota ku va vulavula ni vana va vona va xinuna va va kombisa tindlela ta kahle.

Ndlela leyinene yo tshinya n'wana i ku va u tshama na yena hansi, u n'wi kombisa leswaku leswiwani swo karhi a swi endliwi, leswiwani swo karhi swa endliwa.

I ntiyiso hikuva vona va vona ingari va endla leswinene kasi hi tlhelo rin'wani, va va va ri karhi va onha rihanyo ra vanhu .

A ndzi ta n'wi byela leswaku a sungula eka swibedhlele, loko a heta u ta ya etintshaveni. Naswona swi ta endla leswaku a nga tikeriwi ngopfu loko a ri entshaveni, hikuva u ta va a sungule a yi eswibedhlele.

A ku ta va ku va ni mutswari wa mina wa xinuna, a ndzi ta va vutisa leswaku hikokwalaho ka yini va ndzi siyile ndza ha ri ntsongo ndzi nga va tivanga?

Ndzi nga va vutisa leswaku va swi kotise ku yini? Naswona va endle njhani ku ti kuma va korile ku fika laha va nga fika kona? Na mintlhontlho leswaku va yi sivela njhani loko yi fikile eka vona.

Mina a ndzi ta titwa kahle ngopfu hikuva ku ya eka eku yimbisiweni bya ndhavuko hi swona leswi endliwaka ematikoxikaya. Naswona hi leswi na mina ndzi nga hundza eka swona. Aa ndzi vonanga ku ri swilo swo biha ku va na n'wana wa mina ti kuma a ye kona.

Nkoka wa swiambalo i ku va va swi ambala loko va vuya ekaya hi siku leri wu tshwaka hi rona nkhuvulo wa ndhavuko.

Va tlanga xiphemu xa leswaku va ti kuma va ri karhi na vona va tlangela ni loyi a nga ta va a yisiwa ka nkhuvo.

Leswinene i ku va mi kota ku endla mitlangu ni swo hambanahambana. Kambe swo biha hileswaku vanhu van'wana va ti kuma ni va ri ekhombyeni ra ku va va tlhaveteriwa hi mikwana, va ti kuma va ri na ti etinghozini ta mimovha hikwalaho ko va va va va va va rheyila pyopyiwile.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ekerekeni hi laha a pfuneka a nga ta pfuneka kona hi swiphiqo leswi a nga a nga ta va a ri na swona. Naswona i ndhawu yo kwetsima ya mani na mani, a ku na ku u endle xidyoho xo karhi kumbe xidyoho xo karhi kambe i ndhawu leyi ku amukeriwaka munhu un'wana na un'wana. Leswaku u na yini kumbe u hava yini kambe ku amukeriwa munhu un'wana na un'wana.

Ndzi nga rhamba Benny Mayengani hikuva swi ta endla leswaku ka nkhuvo wa mina ku tala swinene hikwalaho ka yena. Naswona i munhu loyi a nga duma a tivekaka matiko mo tala.

Hikokwalaho ndzi lava ku komba van'wana leswaku ndhavuko wun'wanyana na wona wu na nkoka eka masiku lama a hi ndhavuko wun'we wu nga na nkoka eka masiku lama kambe mindhavuko hinkwayo yi na nkoka.

Eka munghana wa mina, leswi swi nga ta mbariwa eka nkhuvo wa wena vavasati va ta va va ambarile minceka ni swibelana ni mateki ma wasi kambe vavanuna va ta va va ambarile tinjhovo.

E-e ndzi vona va nga ha ri eku endleni ka swona hikuva vantshwa va masiku lama a va ha tekisi a va ha teki swileriso swa vona enhlokweni na leswi va swi mbalaka a swa ha fambisani ni ndhavuko.

mina ndzi vona ku ri swi leswi swo ka swi nga fanelanga hikuva mpahla kumbe ambala swa ndhavuko swa wun'wana a wu fanelanga ku swi lomba u fanekele u tirhisa swa wena.

Vana va rhandza ku ambala swimbalo swa ku fana na xikete xa ku rhungiwa va heta va mbala xiambalo ve nge va va xi vitanaka hi vito ra ku i vest kambe wa xinuna va ambala tinjhovo, swinjhovana ni tintangu ta ku rhangiwa hi mathayele va ti vitanaka timphaxani.

endzhaku ka loko a endleriwe nkhuvo wa ku va a susiwa nkumba lowu a mbarisiweke endzhaku ka lembe.

Mina xitsundzuxo lexi ni nga va nyikaka xona i ku ku va va loveriwe hi nuna emasungulweni a swi vuli leswaku na loyi va nga ta n'wu kuma u ta lova kambe ku lo va rifu ra xitshuketana va nga tlhela va swi ringeta nakambe.

Ina hikuva yena a nga na mutswari wa xisati loko mina na ha ri na vona ndzi nga n'wu kombela leswaku va ya n'wu pfuna eka riendzo leri a lavaka ku ri teka ra n'wana ndzi nga swi .

Nkoka wa kona i ku va va ku vitana hi vito ra xintu ngopfungopfu loko se u kurile u ri mukhegula kumbe mukhalabya.

Ku endlela leswaku u tiviwa hi rona naswona u tiveka leswaku u wa xivongo xexi.

n'wu byela kumbe ndzi tshama na yena hansi ni n'wi hlamusela hi nkoka wa mavito leswaku mavito ya xintu ya na nkoka loko swi fika eka ndhavuko wa hina i ndlela .

Eya mhaka ya Vukreste ni ta va ni kha ndzi chomi ya mina leyi nga ri ki na Vukreste ni nga yi byela leswaku mhaka ya Vukreste i mhaka leyi nga na nkoka swinene loko u ri na Kreste miringo yo tala a yi ku landzeleli hi ku olova u va u ri na Kreste naswona loko u na Kreste.

Ina byi nghenisiwile hikuva kun'wana na kun'wana laha u yaka kona va vulavula hi Kreste.

Mina ndzi vona swi ri swilo swa vuxisi naswona vanhu lava va nga pfumeleki eka Kreste i ku a va se tshama va vona Kreste a va tirhela kambe loko a va tirhelini va vona leswaku u tirha njhani va va ta pfumela eka yena.

Loko a swo hanya swin'we a swi ta endla leswaku vanhu vo tala kumbe Afrika-Dzonga hinkwayo yi va xilo xin'we yi va leyi khomanaka naswona va nga vi na ku kanakana leswaku Kreste na ndhavuko i swilo leswi hanyaka.

Nina ndzi nga va xavela loko ku ri wa xinuna u xaveriwa tinjhovo na xikipa xa wasi ni njhovo ya kona ya ku vekela enhlokweni.

Vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko i vuhlalu lebyi byi endliweke hi swilo swa le khwatini kumbe madzovo ya swiharhi kambe swa ndhavuko swi va swi endliwile hi mavoko ya munhu naswona swi ve leswi swi nga khavisiwa leswaku swi saseka hikuva swi endleriwa mucato.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku loko u lava ku cina wona xibelani xi tshama kahle exisutini ku jikajikisa xisuti xi ya eka sayiti ra xinene ni ra ximatsi hi kona u cinaka hi kona.

Va fanele ku ambala tinjhovo na tintangu ta kona va ti vitana timphaxani.

Va mbala vuhlalu na tiyele ni minceka ni masuruvela emilengeni ni le mavokweni ni le .

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i Benny Mayengani hikuva yi na mahanyelo naswona yi hanya kahle na vanhu naswona i nqambi leyi nga duma swinene.

Vuyimbeleri bya muxaka wa Xitsonga hikuva hi swona swi endlaka leswaku u tikuma u tsakile naswona u cina hi wona.

Vuyimbeleri bya ndhavuko i ku va vanhu va vantima va tsaka naswona va endla nkhuvo va karhi va yimbelela tinghoma ta ndhavuko.

I makhwaya hikuva makhwaya hi wona ma ma cinekaka naswona loko u cina wona a ya hluphi na ku hlupha.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka i ku va u tiva ni ku dyondza tinghoma ta xintu naswona ti endla leswaku loko u fika endhawini yo karhi u nga ti twi u lahlekile.

I Benny Mayengani hikuva u rhandziwa hi vanhu vo tala naswona u na mahanyelo ya kahle eka vanhu hi mikarhi hinkwayo naswona vunanga bya yena i vunanga lebyi nandziha.

I tiyindlu leti va ti tiyindlu ta mabyasi ku nga tiyindlu letiya a ti tirhisiwa ku etlela.

Ntirho wa vavasati emindyangwini hi mikarhi ya khale a ku ri ku vavasati va tirha ku endla vana ni ku hlayisa mindyangu ya vona hi mikarhi hinkwayo naswona va endla leswaku vavanuna va vona va hlayisekile.

Mintirho leyi tirhiwaka hi vavanuna emindyangwini a ku ri ku ya ekhwatini va ya hlota va hlotelo mindyangu ya vona na ku va va tirha leswi swi tirhiwaka hi vavanuna ku nga ku khulela endleni ku nga ku aka tiyindlu hi masiku hinkwawo.

A ndzi swi koti hikuva a ndzi se tshama ndzi kuma nkarhi wa ku va ndzi hlayeriwa xona hi kokwana wa mina.

Hi ku va va tiva leswaku munhu wo karhi u huma endyangwini wo karhi naswona swi yimele yini.

A nga va byela leswaku ku ni ntlawa wa kereke lowu taka wu ta wu ta khongelela ndyangu naswona va tisa xikhongelo hikwalaho ka ku va mina ni dzunisa na vona ekerekeni so hi ndlela leyi ndzi ndzi kombela leswaku va va amukela hi moya wa kahle.

Eka mfundhisi tinsimu leti mina ndzi ti tivaka i tinsimu ta kereke ya vazalwana ku nga haleluya amen-i nga praise and worship na tin'wani to hambanahambana leti vona va ti yimbelelaka a ndzi ti tivi kahle.

Nkoka wa kona i ku va u kota ku dzunisa ni van'wani naswona mi dzunisa hi mikarhi hinkwayo hambi u ri ekule kumbe ekusuhi.

Ndzi vona swi ri na ku hambana swinene naswona swakudya swa khale na swa sweswi a swi fani swa sweswi a swi tshami nkarhi wo leha swi nga se onhaka kambe swa khale a swi tshama tin'hweti na tin'hweti swi nga se onha.

Va dya swakudya leswi swi dyiwaka emakaya kambe swi va swi nga ri na mafurha naswona swi lulamisiwa hi vavanuna engomeni.